Ditlhwatlhwa tsa go nna mo ditoropong di ama boleng jwa matshelo a batho ka mokgwa o mogolo ka gonne ba le bantsi ga ba bone madi a makalokalo ko ba dirang gona mme ga ba kgone gore ba dule kgakala le lefelo la bodiredi kgotsa la bodirelo. Ka ga jalo ba le bantsi ba feleletsa ba latlhegelwa ke tiro fa e le gore ha ba kgone go fitlha ko tirong ka nako, e leng go dula kgakala le dilo.

Puo ya me ya gae ke Setswana ke nagana gore ke puo e ntle e monate, mme ke na le maikutlo a gore ga e bonolo go ithuta.

Setso le bodumedi ke ditlhogo tse e leng gore di thulana ka dinaka nako e le ntsi. Ee, ke ka diragatsa setso sa me le tsa bodumedi ka nako e le nngwe mme, ka bobedi ba tsone di na le nako e di tla fitlhang gore e nngwe e gatelele e nngwe. Ke kgona go lwala mme ke sa itse gore ke lwadiwa ke eng mme e le bolwetsi jwa setso, bo e leng gore ga bo kgone go alafiwa ke dingaka tsa Sekgowa kgotsa yone bodumedi.

Ke nagana gore moaparo wa setso wa basadi wa maIndia ke o ne o montle ka gore le fa ba apere ba tsa bone tsa mmele ga ba a para dikhai tse di fupetsang thata kgotsa di le dinnye thata mo go bone.

Ke nagana gore nka tlhoka nku kgotsa podi ya setlhabo mme le madi a ka kgonang go reka dijo tse di tla jewang le nku e mme, le bojalwa jwa Setswana ke nagana gore madi otlhe a ke a tlhokang go dira tiro e ka nna ya nna four thousand rand.

Ke akanya gore thekenoloji e e tokafatsa botshelo thata fela go na le gore e dire di tshenyegelo o boloka nako e ntsi mme ebile o boloka maatla a gago a go tlhola o tletse-tletse mo mebileng e e leng gore e ka go tsenya mo kotsing.

Ditso tse dingwe di senya ka dijo fela mo diphitlhong. Ke na le maikutlo a gore ba gomodiwa ba ka sala ba tlhoka dijo morago ga phitlho batho botlhe ba tsamaile. Ka ga jaanong ke rata gore go seka gwa tlhole go apewa dijo di le dintsi-ntsi tsa maemo a kwa godimo go lebalwa gore batho ba mo lapeng ba tshwanetse go tswelela pele ka botshelo morago ga batho botlhe ba fetsa go tsamaya.

Basadi tshwanetse ba apare mosese kgotsa sone sekete mme, ba beye lesela mo magetleng kgotsa yone le tuku e rwalwe mo tlhogong. Banna ba apara marukgwe a ma telele ka baki kgotsa yone jase ka ditlhako tse di .

Dilo tsa moswi jaaka diaparo kgotsa dikobo di a tlhatswiwa mme morago ga di abelwe ba losika ba ba gone. Morago bone ba losika, maloko a losika a tla tlhapisiwa sefifi ka metsi a molora wa leiso la molelo o ne o apaya dijo tsewa tsa phitlho mme ba keriwi le moriri.